Idalwa ukuthi i-PPE abanye abanye abasebenzi babengakwazi ukuba bayigqoke njalo, noma abanye yayibuye ingabalingani. Iyona challenge leyo esibhekene nayo njengamanje, ukuthi abasebenzi abaningi i-PPE yabo yayingabalingani.

Iy'tshalo bengakwazi ukuba bay'thole eduze, ngenani eliphansi. Nanokuthi ngingakwazi ukuba uma ngenza ingadi yomphakathi ngingakhona ukuba ngiqashe amalunga omphakathi.

Ukuthi ngingaqala ngifundise umhlabathi kuqala before ngitshale. Umhlabathi uvunde kahle izinyanga ezimbalwa, u-four months. Uma umhlabathi usuvundile kahle, sengibona ukuthi sengingatshala manje, usulungele ukuthi sengingatshala manje nto engifuna ukuyitshala, mese ngiyatshala-ke. Bese ngifaka iy'thelo okumele ngiy'fake, ngoba ngiyobe ngikade nomhlabathi ngiwuvundisile. Umhlabathi ngiwenze ulungele ukuba ngitshale.

Mengingay'singatha kakhulu kabi, ngoba sizokwazi ukuba sizuze sonke kabusha.

Ngingabhekana nokuthi ngikucele kumphakathi ngicela ungixhasa, noma uma kukhona umuntu onawo ugandaganda angiboleke, mina simukhokhele imali.

Umufuna ukwenza i-akhawunti Sipho, yebhizinisi, uzoya laphaya ku-Play Store, uma ufika ku-Play Store, uzobe usu-download-a i-app ezobe ibhalwe ukuthi, WhatsApp Business. Umase usu-download-ile-ke kanjalo, uzobe usufaka imininingwane yakho, khona kulo WhatsApp Business yakho. Uzofaka imininingwane yakho-ke yonke iphelele, nebhizinisi lakho olenzayo. Mese uyenza i-akhawunti yakho ikwazi ukuba ikuxhumanise nawo wonke umuntu okhona emhlabeni. Lapho uzobe usukhona ukuba u-advertise-e kahle, ukwazi ukuveza izinto zakho ozidayisayo.

Ukuthi uzokwazi ukuba atshale kahle, imfuyo yakhe ivunde kahle. Uma esefake imithi ezokwazi ukuba ishise izilwane ez'zoba khona kwimfuyo yakhe ayobe eyitshalile. Izinselelo ukuthi akazi ukuthi abantu basemphakathini bazovuma yini ukuthenga uma amanani esephezulu.

Yebo, ngingavuma. Ngoba izilwane zakhona zondlekile, futhi zinempilo.

Ukuhwebelana namakhasimende afuna amanani amancane bayosizakala ngokuthi bathi bona, uma ufuna uma ufuna ukuthenga imfuyo yethu, uzoqale uthenge kuqala ngamanani aphansi. Uma usuphinda uthenga ngokulandelayo, amanani ayobe asekhuphukile.

ULebo kumele aphinde athole ukudla okunempilo okungakwazi ukuba kudliwe izinkomo zakhe, ashintshe ukudla. Mese uLebo ephinda futhi izinkomo zakhe azinakekele. Kube khona amanzi azoba khona, njalo iy'nkomo zakhe ezizowaphuza.

Bengingazama imbewu eyingxube, ngoba abantu awubazi ukuthi bafunani. Kanti kule mbewu le eyingxube, uzokwazi ukuba ukhiphe le efunwa abantu.

Bangazijwayeza ngokuthi la abasuke belime khona, imfuyo yabo bayakwazi ukuthi bayivalele. Lonke isimu labo abalivalele, khona imfuyo yabo ingeke ize itholwe ilanga iphinde itholwe yimvula, kanye kanye. Kumele imfuyo yabo ihlale endaweni evalekile. Lapho-ke bengakwazi ukuthi bayivimbele imfuyo yabo kuzona zonke izimo zezulu.

Amathuluzi angawasebenzisa ilawa asetshenziswa manje. Engasebenzisa isifafazi for imfuyo yakhe, i-drip irrigator, noma i-central, pivot irrigator, lapho engakhona ukuba imfuyo yakhe ikhule kahle, ikhule inganakekelekile, ikhule i-fresh, ikhule inempilo.

Ubulungiswa ngokuba kuqalwe phansi yonkinto, wonkumuntu abe khona, wonkumuntu abe khona. Kube indawo enkulu, indawo enkulu la khona esizokwazi ukuba siphelele sonke, sifune ukuya khona. Mese-ke umhlaba uyabiwa ngendlela ongabiwa ngawo, kubona bonke abantu.

Amchazela kalula umphathi wakhe, ngoba engabe esefika nencwadi kadokotela, esemkhombisa ukuthi udokotela utheni, mese naye eyayesho imbangela yenkinga yakhe, ukuthi ngabe idalwa yini na? So, uThomas angasho ukuthi, mphakathi wami, ngiyacabanga ukuthi imbangela yokuba iqolo lami ihlale libuhlungu ukuthi ngihlezi ngithwele ubhaskidi wemfuno, ngihlezi ngithwele ubhaskidi wemfuno, and ngima neskhathi eside ngibe ngiphethe lo bhaskidi.

Imithelela emikhulu uma uzosebenzisa izibulali zinambuzane nomanyolo ama-chemicals, ngoba iy'nambuzane entweni oy'tshalile, iy'nambuzane azibibikho, amagciwane entweni oy'tshalile, awabibikho. Ngobani? Usuke usebenzise umanyolo kanye namakhemikhali.

Kumele uma uSipho etshala, eqala ukutshala, aqale ahlole umhlabathi wakhe ukuthi u-right ukuthi angatshala yini na, otamatisi. Uma esewuhlolile ukuthi u-right yini na, masefaka ama-chemicals, ngaphambi kokuba atshale, afake ama-chemicals, mesephinda efaka nomanyolo esitshalweni, khona singeke sidliwe iy'nambuzane. Ngoba uma sesike sasadliwa iy'nambuzane isitshalo sakho asibe sisakhula.

Kungasetshenziswa ngokuthi kunikezwe labo bantu abawudinga ngempela, labo bantu abanamabhizinisi, abafuna imali. Ibona abanganikezwa, mese kuyancishiswa.

Kungafakwa lezo nhlelo lezo, zabantu, abafuna uxhaso kwezamabhizinisi asafufusa.

Bake bathinteke nabo, ngoba nabo umhlaba bayawuthenga. Isizathu, yingoba nabo bawuthenga umhlaba ngoba benesizathu zabo, kuba yin'ndaba befuna lo mhlaba.

Kakhulu, kodwa ngingakwazi ukuba ngiy'vimbe ukuthi zingomi kakhulu, ngokuthi ngithole umquba, mese ngithola nama chemical ambalwa, ngiwavuvuzele nje, ngiwavuvuzele la ngitshale khona, la ngilime khona, ngiwavuvuzele nje, ngiwavuvuzele nje ama-chemical. Lapho imfuyo yami isindile, iwumqemane. Siyabonga.

Yokunakekelwa ngandlela yonke, umuntu kumele athole izinto zokuklina umzimba, aphinde athole ama-chemicals emfuyo yakhe. Uma kuwukuthi unezilwane, kumele athole ama-chemicals okuklina amagciwane. Uma enemfuyo, kumele athole ama-chemicals ukuba imfuyo yakhe ingatholwa ilezo nambuzane lezo. Ukuthi umuntu abe clean, azithande yena, kanye nemfuyo yakhe.

Izinyathelo okumele ay'thathe ukube iy'nkukhu zakhe, uma eyikhipha, ay'khiphe isikhathi esincane, zihambe ziyoy'jabulisa insimi yakhe, ziyoy'jabulisa insimu yakhe kancane, mese ziyasuka futhi. Ngalokho, engakwazi ukuthi umhlabathi wakhe uvunde kahle.

Ulandele yonke imigomo nemibandela ebekwe khona. Ngokwenza njalo, yonke into izohamba kahle.

Ukuba abantu balandelelwe uma besebenzisa ama-PPE, ukuba bayakwazi yini ukuwasebenzisa, nanokuba bawasebenzisa ngendlela okuyiyona yini.

Ukuba usebenza nomndeni wakhe. Basebenza babe amaqoqo. Basebenza babe baningi endaweni, basabalale kuleyo ndawo abasuke besebenza kuyona.

Uma ufuna ukulima okuphilayo, organic, kuzomele uthole ama-chemical okuyiwonawona okumele uwasebenzise ey'ntweni zakho ozozitshala. Kanti uma ufuna ukulima lokhu okujwayelekile, kuzomele usebenzise izinto zesintu, ubulongo, nakho konke okumele ukusebenzise, khona imvuno yakho izokhula kahle.